Batho ba heso kea tseba le rata ho sebedisa dibese ha le nka maeto a malelele. Mara senana le ile la se hlokomela hore se le ja tjhelete e ngata jwang? Ha o tloha Johannesburg o ya Cape Town ka bese, ho nka nako e telele ho tloha moo tlohang o ya sebakeng se seng. Se leng hore o tlo tsamaya nako e telele, sena se o ja nako, se o ja ditjeho tse ngata. Jwale ha o tsamaya ka sefofane, sefofane se nka nako e kgutshwane ho o fitlhisa moo o tlamehileng o ye teng leetong la hao. Ditjeho tsa teng di ka fatshe le ha o sebedisa bese, hobane tsa bese di phahame. Kopa le sebediseng difofane. Kea le kopa.

Ha re bue nnete ho tla ha dikoloi tsa Uber le Bolt hao, ho entse bophelo bo be bonolo nolo. Ha se ke bua ka nna, nna ho tla ha dikoloi tsa Uber le Bolt ho entse bophelo ba ka bo be bonolo ka hore, ke fihla moo ke batlang ho ya ka nako. Hoba ha ke sa tlameha ke eme di taxi Renkeng moo o emelang taxi tlale pele e tsamaya, ho tla ha Uber le Bolt e le di-e-Hailing Services ha se re bua ka Senyesemane. Ho o fihlisa ka nako, ditjeho di tla be di le maemong a hantle, mme senana se etsa hore ke dule ke ke le ka pele ka nthong tsa bophelo. Thank you.

Ke utlwa bohloko, ke utlwa bohloko haholo hoba taba enana eng emisa, e mme e nkema ka pele hore ke fihle mosebetsing. Ke utlwa bohloko haholo, ha kea thaba ho hang, ka nnete. Jwale ntho e ka kgonang ho e etsa ha re shebane le seemo senana sa hore bo raditekesi ba entse seteraeke mme ba emisitse dibese. Nthwe nka e etsang, nka founela Uber ka fa Bolt. Ke re nkise kae? Mosebetsing hobane dibese Ke tseo di sa tsamaya, mme ka mehla ke tlwaetse hore ha ke ya mosebetsing ke ya ka bese. Jwale ntho e nka etsang Ke founela Uber e nkise mosebetsing.

Taba enana e fosahetse ka tsela e kgolo . Hobaneng batho ba ditekesi ba tlameileng ba lwantshe batho ba di-Uber le di-Bolt? Ba ba lwantshetsa eng? Hore ba sebedise dikoloi tsa bona? Kapa ba lwantshetsa hore ha ba ikamahanye le bona le tsela e leng hore ba etsa dintho ka yona na? A na bothata ke eng? Taba enana ke taba e kgolo haholo, mme ha ntwa enana e ka tswella pele e ntse etsahala, e le hore kgona ho lwantshuwa batho ba di-Uber le di-Bolt, e tlo fella kgohla tshekelong. E tlo fella mane ho moakgiseterata khothong, tlo fella khotho. Mme ho tlamehile ho fitlhe motjha wa hore taba enana e tla sebetsahala jwang ho ska ba na le di le dintwa.

Tjhehe weso tjhe he weso, mokganni mara a ko bone mokganni mara a ko bone. O ko emise tekesi o ko o bone. Weso ke onana motho o ntse a ja panana, mme ha qeta ho e ja o lahlela lekgapetla la panana fatshe ka hare ho tekesi. Bona tekesi ena mokganni bona tekesi ena ya hao e, e hlwekile e nkga ha monate, ho lla dipina tse monate le wena mokganni ao tjhehe nneteng, e monate. O letsitse ha monate. Ka mona o re buisa ha monate hantle, motho ke onana weso monana, o lahlela lekgapetla la panana, ke ntho e re tla etsang jwang? A na wena o ka e thabela? Weso ke kopa o phuthe lekgapetla leno la panana leno, o kope tshwarelo ho mokganni wa tekesi, bona tekesi enana e hlwekile jwang.

Dumela. Ebe o nka leeto le yang kae? Kea utlwa kea utlwa jwale o ko o njwetse, wa utlwisisa hore leeto lenana ke leeto le letelele hakere? Le lelele mme maeto a malelele re tlo o behela ditjehelo tse kana, le tse kana, wa utlwisisa for leeto lenana la ho tloha monana ho ya jwalo ka ha o batla, re tlo o charge-a makgolo a robedi, eight hundred? Wa utlwisisa hore hobaneng re ho re ho fa ditjeho tse? Ke rata ha utlwisisa, leeto la hao le letelele mme re tlo charge-a eight hundred-e. Ke lebohile. Tekete ya hao ke ena.